Into ingenza abantu apha eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna uncedo kungoba uthi sewuyile emtholampilo ufike ujike ngenxa yabantu abanintsi kakhulu ofika sebe phambili kunawe. Bangakwazi, ungakwazi ke ngoku ukuncedakala yeyona ngxaki ebaye bajongane nayo abantu abafuna uncedo apha eMzantsi Afrika. Kwaye kwalapha kubanyangi nabanyagikazi, baye bashote oomongikazi kwizibhedlele kunye nee-clinics.

Abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe ngangokona kukhulu ngurhulumente. Uyababhatala imali yokuba bebadala kwaye izinto ezininzi bazenza bengakhuphanga mali epokothweni zabo. Abekho abantu abakhathalelwe njengabantu abadala apha kweli lizwe laseMzantsi Afrika.

Imali evela kurhulumente yenkamnkam ibanceda kakhulu abantu abadala. Ndizawuyicacisa ngokuba abantu abadala baye bakwazi uthenga into zokuthambisa, bakwazi uhambe bayothenga ezo nto abashota ngazo. Ukuba kukho into ebeyidinga ahambe akwazi ukuyithenga. Ibanceda kangangoko la mali, akufuneki nokuba ipheliswe ngoba abantu abaninzi baxhomekeke kuyo abangasebenziyo asebebadala kakhulu, baxhomekeke kulaa mali yenkamnkam.

Kuzofuneka ndimfunele umongikazi xa ndinotata ongasakwazi ukuziyela ngasese. Ndimfunele umongikazi ozokwazi ukumnceda oqeqeshiweyo, eqeqeshelwa abantu abadala ukuba akwazi ubaphatha asebengakwazi ukwenza nto. Yeyona ndlela ezoba lula kum eyo kukufuna umongikazi, ndimbhatale imali ekunyanzeleke ukuba ndimbhatale yona ngomsebenzi wakhe awufundeleyo owoomongikazi. Enkosi.

Into yokuqala ndingambuza wam umama uba uzokwazi na ukuyimamela into yokushiya umzi wakhe ahambe ayohlala nabanye abantu abadala ngenxa yesi sithukuthezi. Ukuba uthi uzokwazi ukuyimela ndingazama njengangoku ukuba ndimse kumakhaya abantu abadala apho azothi ahoywe khona, aphekelewe kwaye adibane neentanga zakhe nabantu abadala kunaye.

Ndingaqinisekisa ukuba abazukulu bakagogo kunye nabantwana bakhe ndikhawuleze ndibabonise indlela yokusela amayeza. Qho xa ewasela, bamgade ukuba uwasela ngendlela eyiyo na. Kuba xa engawaseli ngendlela eyiyo, loo nto izobangela kwenzeke izinto ebekungafunekanga zenzeke emzimbeni kagogo kuba noko ugogo lo sengumntu omdala, kufuneka amayeza awasele ngendlela efanelekileyo ngemimiselo nemiqathango awanikwe ngudokotela okanye ngugqirha. Ewe, loo nto izokwenza ndiqinisekise ukuba ugogo uhleli kakuhle kwaye amayeza wakhe uwasela ngendlela efaneleyo.

Ndingamxelela udadewethu omdala ukuba noko xa ndimcebisa ukuba masicingelane naye umama lo kuba noko sekhulile. Masimyeke aye kumhlengikazi noko kwela khaya labantu abadala uzofikelela kukho abahlengikazi abazobe besenza le nto bayiqeshelweyo. Thina into esingase siyenze kukumana nje siya kuye siyombona impilo ukuba unjani akakabi ngcono na unjani na ngoku namhlanje. Siyombona impilo yakhe umama, udadewethu ndiyacinga uba angayivuma xa ndimcacisela ngolo hlobo ukuba noko phaya uzohoywa ukodlula thina ohoywa ngoomongikazi phaya.

Hayi, into eyenza bavakalelwe kakhulu kungoba bayabathanda abazali babo, bayathanda noba sebebadala ukubabona behlala nabo. Ayikho into ebaluleke njengomzali noba semdala kanjani umzali uyohleli engumzali. Alikho ikhaya ngaphandle komzali, umzali noba akasenawo amandla, okuba umbone uba nanku umama wam nanku utata wam loo nto ibuyisa amathemba. Xa umzali esengekho ecaleni kwabantwana bakhe amathemba aye atshabalale nangona nje kufuneke ke ngoku usebenzise inkani yakho ukuze uphumelele. Iingcebiso esizifumana kubazali azifani neengcebiso esizifumana koontanga bethu kwaye nakubangani bethu. Yiyo loo nto abanye abantu baye bavakalelwe kakhulu yiloo nto.

Phambi kokuba ayifumane le mali yenkamnkam ndizawumbhalela izinto ezibalulekileyo nezinto ashota ngazo phambi kokuba ahambe ayoyithenga utywala. Ngalaa mini ndaziyo ukuba uyayifumana imali yakhe yenkamnkam kuza kufuneka ndithathe incwadi yam ndimbhalele ukuba noko, tamncinci, ezi zinto uyashota ngazo. Awunazo izinto zokuthambisa nezinto ezinje nakanje nakanje, loo nto izomenza utatomncinci wam aqale ahoye ezi zinto zokuqala. Noko ke ngetshintshi angazonwabisa ngayo xa sele ezithengile ezi zinto ndimaziyo naye azaziyo ukuba uyazidinga.

Utatomncinci wam ominyaka eyi-sixty ndingamxelela kwaye ndimbonise izinto azidingayo phambi kokuba imali ingene, ndiphinde ndimkhumbuze emveni kokuba imali ingenile. Ndingamxelela ndithi, tamncinci, awunazo izinto zokuthambisa. Tamncinci, noko uyashota ngezinto zokutya ekuseni kuba ungumntu osele emdala akufuneki utye noba yintoni xa uvukayo. Ndimxelele ndithi hamba uyokuthenga ezi zinto ndikubalele zona apha phantsi tamncinci ukuze ukwazi uthi imali iphela ube uzithengile izinto ezibalulekileyo, ke ngoku ngetshintshi le uzokwazi uthenga izinto zokuzonwabisa wena.

Njengokuba ndijongene nale meko ndingafowunela abangaphezulu kwam ndibacacisele ngemeko emaxongo endifike ndajongana nayo xa ndifika kwiiklinikhi ezilalini. Ndingafuna intlanganiso ekhawulezileyo nabangasentla kum abazothi bandibonise indlela emanndenze ngayo njengangoko ndibethwa yile meko kwaye ndibona abantu bakuthi ezilalini abahoyekanga.

Ukuze ndikwazi ukubanceda ngokukhawulezileyo kungafuneka ndibuze indodakazi yakhe le ineminyaka esixhenxe ukuba ingaba yintoni ingxaki kagogo. Mna ndiza ndizawubuza apha kwintombazanana yona ithethe nogogo, emveni koko ibuyele izise impendulo kum. Yeyona ndlela engenza izinto zam zikhawuleze kwaye nogogo akhawuleze ukuncedakala.

Ndingabaqokolela endaweni enye nditsho ukuba ndigqiba kufumana unomyayi ovela kwabangasentla. Bayandixelela ukuba ikliniki ihambele kwindawo ekungeyiyo le. Kodwa ke ndingayifuna enye ideyithi abazawubuya ngayo. Ndingaxolisa kakhulu xa ndibaxolisela aba abangasentla bangene endaweni erongo. Ndibaxolisele nditsho uba bazawuphinde bafike ngolunye usuku, bazolibeka usuku. Abantu bakuthi makangakhathazeki bakhale kakhulu. Imoto ikliniki le ihambela indawo qho izawuphinda ize kuthi, iyawuzibekela usuku kwalapha evekini.